Rugby ke papadi e kgolo kontinenteng, e hlakantshang setjhaba le dinaha tsa kantle. Jwalo, e hlomphehile, hore e batlehe e be teng. Ro shebella motswalle e le papadi e kgolo .

Ke ile ka utlwa maka hore mole karolong tsa ho bapala bolo, ba beile batho ba ho thunya setjhaba. Ba qete setjhaba sa Afrika hobane papadi ena e sa tlameha hore ebe e tle mona ha pele. Batho ba matjhaba ba kantle ke bona ba batlang ho qeta batho bana ba Afrika Borwa.

Ke ile ka bala pampiri e nngwe eo ho thuwang ke ya daily sun. E bua maka hore mme o la tjhaisa sefate a fofa ka lefielo, ke ha sa hlokahala, a mo tshwere bosiu.

la router le ena a le seemong se setle. Hobane router ye ya ka e santsane e le ntjha hore be e shwe ke le tseleng e yang Durban-e. Company ya yona e etsang di-router tse a e etsa hantle. Ha ke a thaba, le sentle hanyane.

Ke nahana hore batho bana ho ba tlohela hobane sejana sekotlolo se sa bona se mpha di mathata, ho tlohela ke qeta ho se kenya. Ke a nahana hore ha ba e etsa hantle ha nako eo ba e kenya, hobane ha ke qeta ho patala ha television-e ha e bapale.

Ke rata mmino wa RNB hobane mmino ona o na le molaetsa. O fana ka molaetsa, o na le ho thola. O na le maikutlo a fatshe le pelo e bohloko ha o mametse ona a ya o phodisa kelellong.

Dipampiri ha di sa rekiswa hole di-shop-ong hobane batho ba sebedisa di-cell phone tsa bona. Ntho tsohle ba di thola marangrang. Ho reka pampiri o tloha o se molemo hoba ntho kaofela wa e thola cell phone-ung ya bona, mohaleng wa bona.

Dumelang, ka lebitso ke Motlatsi. Ke na le bothata ba decoder e sa bapaleng. Maoba ke shebelletse television ya ka, television ya ka ya tlohela ho bapala, ka check ka sheba dithapo. Dithapo ha se tsona akere ka karete ya ka tikoloho ke yona e senyehileng ne ke kopa ho lokisetswa kapa ke thole karete e ntjha. Ke a leboha thuso ya lona nka e thabela.

Eya nna password ya ka ya Wi-Fi ke sehopotso sa ka sa sa letsatsi la ka la ngwana wa ka wa moshemane. Ke ke ke ka e e lebala hobane e kgethehile haholo. Ke password ya ngwana wa ka wa pele. A tswetsweng selemo le kgwedi a tswetsweng ka yona.

Dikoranta ka nako tseo tse le ne di sa turi hobane koranta o no kgona ho reka ka mashome a mahlano fela o kgona ho bala. O kgona ho bala ditaba tse ntjha, tse etsahalang setjhabeng, empa ka ho ya ha nako. Dikoranta se di tswile hobane se re sebedisa difounu. Difounu tseo re di sebedisang di na le kaofela nthwe re kgonang ho e bala e etsahalang. Re kgona ho etsa kaofela ntho koranta eo kgona ho di bala moo di difounung tsa rona. Re thole marangrang wa ntho tse etsahalang. Tsa koranta re shopong re reka re sa e sebedisa hobane kaofela ntho re thola moo.

Ditshenyeho tsa di-data matsatsing ana tse e leng ntho e boima haholo ebile di ya tura. Data ntho e se e le betere matsatsing a ko kenya Wi-Fi, o e patale ha nngwe ka kgwedi. E bo e bobebe haholo ebile ha e turi haholo.

Mosebetsi ona ke a o batla haholo. Ho bala taba magazine-eng ntho eo nka e etsang ko e fa matla le fa nako, ha sebele hore ke ye di-office tsa bona. Ke batle mosebetsi ona, ke ba bontshe makgoni ba ka le sebele sa ka hore mosebetsi ona ke a o batla, ebile o tla ntshwanela.

Bolo ya rugby e monate haholo hobane motswalle e hlakantsha ditjhaba ebile e hlakantsha le maloloko, e hlakantsha le di setjhaba. Kaofela batho ba bapala, ba bapalang le ba ratang bolo ya rugby. E hlakantsha batho ba dule hlakantsha kaofela ebile e monate haholo, e hlakantsha le setjhaba kontinenteng tsa rona. .